KZN e na le industry e kgolo ya maroko le diaparo. E na le palo e kgolo ya makgabo a teng a etswang le a rekiswang disebediso. Sena se etsa hore ho be bonolo ho fumana disebediso ka pele le ho ka tlase ho theko ho feta ho itshetleha ka ho kenya disebediso tse tswang ka ntle ho naha.

Dijalo tse re nang le tsona tse yang ho dinaha tse kantle, re na le Amina moriana, re na le aloe, re na le Protea. Kaofela dijalo tsena ke tsona tse romellwang mose ho mawatle, ka hobane ho thata hore di fihle teng, ka lebaka la hore batho ba bangata ba leka ho etsa hore ba di utswe. Empa ha ba kgone. Ke ka hoo di tsamaiswa mme ho etsuwa bonnete ba hore di tsamaiswa ka tsela ya e loketseng. Dinaha tsena tse ka ntle ha di na dijalo tsena hobane mobu wa South Africa le wa dinaha tse kantle ha o tshwane.

Batho ba bangata ba reka ditholwana tse ka hara makotikoti haholo ha e le hore ba batla ho di sebedisa ka nako yona eo. Kapa kamora matsatsi feela, le kabang leng hore a mabedi hore ba tle ba skebe, ba ba le mosebetsi wa ho kgabelana le makgapetla.

Ka masiba masiba, nka etsa sefaha sa molaleng, katiba le mekgabiso moo le moo haholoholo dieteng.

Ha ho hlokahale hore di ka kgutlela mo di tswang, mme ka hoo, ho ka batliwa motho or batho ba tlang ba tla ho di lokisetsa polasing, moo di dulang teng, hore ho tle ho be bobebe hore mohlolomong tse pedi tse tharo ha di loka, ho be le mosebetsi o ntseng o tswela pele.

Di tloha di ka ama haholo taba tsa dijalo hobane metsi a mangata a senya dijalo kapa hona o ka thibeleha hore o ska jala, ka baka la metsi kapa metsi a tlabeng a eme tikolohong o tlo beng o jala ho yona. Le ka taba ya kgokeho ya mobu, e tloha e le ntho e thata haholo hobane kgokeho ya mobu, e tloha e le ntho e thata ka baka la hore o ka se kgone ho tswela pele ka taba ya ho lema kapa hona ho jala.

Eya, empa nka batla hore e be bana kapa e mong a monyenyane dilemong ka baka la hore ba mpe ba thole se seng se seng nyana ha kgwedi e fela. Ba seng ba le baholo bona ba tloha ba le maemong a itseng a bophelo. Empa nka batla ba ba nyenyane.

Ditholwana tse romellwang kapa tse iswang dinaheng tse kantle ke ditholwana tse jwalo ka dilamuni, di-lemon di-suurlemoen-e le tse ding tse kentseng le merara, diapole, dipiere le tsona diperekisi le tse ding tse ngata. Mme diporovense tse re tholang ditholwana tsena ka hare ho naha ya Afrika Borwa ke Western Cape, Northern Cape le Limpopo.

Ntho e nngwe hape ke hore bophelong ba kajeko kapa nakong ya jwale ke hore makgowa a entse hore ho be bobebe, hore e be bona kapa metjhini e seng e sebediswa ho etsa tsena tsohle kaofela. Le hape difate tse melang diperekisi, haholoholo makeisheneng mona ha di sa leyo ka baka la difate tse ileng tsa kutwa. Ya bo ntlha ya boraro ke hore bophelo bole bo neng bo philiwa kgale ha jwale ha bo sa phelwa ka baka la hore batho ba ikamahantse kapa ba iphapantse le technology ya kajeno ya kajeko.

Ee, hobane moruo wa naha o ntso o emiswa le ke bona borapolasi bana ba ka hara metse metse setoropo ena. Hobane ke batho be leng hore ke bona hape ba fanang le ka tsona ditemo tsena. Jwalo ka bo sepetlela, sekolong di-community centre, le mo haholoholo di-shop-ong moo ho nang le fruit and veg. Borapolasi ba bapala karolo e kgolo haholo le bona.

Ya jwale re phela nakong ya marangrang , hobane dintho tse di ngata di se di etsuwa ka yona ka taba ya marangrang. Ho na le makala ao ho fumantshwang kapa hona ke re booster-a ya motho hore motho a kgone ho thola booster-a ya tjhelete, e lekaneng. Bonyane boo ba a bo batlang e le yona thuso ya hore a thuswe mme a kenye kopo le ho fana ka tsohle tsa tse tla beng di hlokahala hore a thuswe, jwalo ka makala.

Leano leo ke nang le lona bakeng sa ho patala basebeletsi ba ka, ke morwalo wa dihora tseo ba tlo ho di sebetsa ka letsatsi. E tla ba dihora tse robedi, mme dihoreng tse robedi horeng e le nngwe mosebetsi ka mong o thola tjhelete e kaalo ka mashome a supileng ka hora e le nngwe. Mme basebetsi ba sebetsang polasing ena ya ka ke basebetsi ba bakaalo ka mashome a leshome le metso e mehlano kaofela.